Mina ndzi vona mitlangu ya manguva lawa ya ha ri na dyondzo leyinene tanihi le swi ku nga na mitlangu ya Minecraft Education Addition leyi dyondzisaka vana ku aka, ku va na Dua lingual leyi dyondzisa hi ti tindzimi to hambanahambana na tindzimi ta le handle ka tiko ra hina.

Mintlangu leyi ndzi nga yi tsakelaka ku yi vona yi tlangiwa eswikolweni swa mfumo i mitlangu ya swa kukhida, laha yi antswisa rihanyo ra munhu, yitlhela yi endla leswaku yi sivela vuvabyi bya Asthma, yitlhela yi antswisa ku hefemula ka munhu, ntlangu wun'wanyani i ntlangu wa thenisi laha wu pfunaka eku antswiseni vukarhi, xihoxo, ni ku hantlisa ku endla swiboho yi nga pfuna ngopfu ku sirhelela, ku tisirhelela eka vutomi bya nkarhi lowu taka.

Mimpfuno ya rihanyo ya ku tlanga mitlangu i ku tiyisiwa ka mbilu ni leswaku ku engeteriwa ngati leyinene emirini na ku tiyisiwa ka marhambu na misisi.

Loko munhu a endla vutiolori swiendla leswaku miri wu humesa tihomoni to fana na endofini, laha ku nga huma vunyiki ya ku tsaka yo swi tlhela swi endla leswaku ku hungutiwa contasol laha ku nga homoni leyi va nga ka ku vilela swi tlhela swi endla leswaku munhu a rivala hi swiphiqho leswi a hlanganeka naswona.

Loko kokwana mikarhi hinkwayo va sungula ku vulavula kumbe ku garingeta hi switori swa khale kumbe swa le tibukwini a ndzi twa ndzi tsaka ndzi tshika na hinkwaswo leswi a ndzi ta va ndzi swi endla leswaku ndzi ta kota ku yingisela ngaringana wa ngaringana lowu tisiwaka hi kokwani, kokwani a rhandza ku ndzi byela xitori xa N'wampfundla loko a weriwa hi sala, a ndzi xi rhandza swinene hikuva a xi tsakisa.

Tindlela le ti ku tlanga mitlangu no endla vutiolori nkarhi na nkarhi swi nga antswisaka rihanya ra munhu i ku kutsutsuma, na ku tlanga khadi, na ku tlanga thenisi, na ku tlanga netibolo na ku hlambela kumbe ku khida.

Xi tsutsuma hi xa ndhuma lexi ndzi xi tivaka xa laha, xa kwala Afrika-Dzonga i Caster Siminya, Caster Siminya u velekiwile hi ti seven ta Sunguti nineteen ninety-one, hi two-thousand and nine Caster u humelela eka IAF World Champions embelin laha a hlurile eka mphikizano wa timitara ta eight hundred.

Xipano xa bolo ya milenge xa Afrika-Dzonga ku nga BafanaBafana xihele ku tlanga eka khapu ya misava hilembe ra twenty ten laha xi nga kota ku va xi nghenelela kumbe ku fikelela ku nghenelela hi automatic qualification hikuva a va ri va tshami va hlangano. Kusukela kwalaho Afrika-Dzonga a ya ha swi kotangi kufanekela tlilasini ro tlanga eka khapu ya misava leswi swivangiwa hi swivangelo swo hlaya ku katsa kufana na loko nhluvuko lowu nga tiyelangiki wa vatlangi laha xipano xi ga ri ki na vaxavi lava vangani tokoto wa leha na lava va nga kota ku lawula mitlangu ya xi ximfumo

Ndzi tsakela ntlangu wa swa vuhlamberi hikokwalaho ka swivangelo swo hlaya ku fana na ku phyuphyisa no hunguta ntshikelelo. Ku hlambela i ndlela yo antswa yo wisa kumbe ku wisisa miehleketo no hunguta ku vilela. Ndzi tlhela ndzi tsakisiwahi matshalatshala ya miri hinkwawo hikuva i ntlangu lowu katsaka miri hinkwawo. Wu pfuna eku ntiyiseni, tinso, milenge ni mavoko ndzi tlhela ndzi tsakisiwa hikuva exikarhi ka mati, mati ya endla leswaku u titwa olovile naswona swi nga endla leswaku u titwa kahle no phyuphyeka.

Ndzi nga tsakela ku vutisa Caster Siminya swivutiso leswi landzelaka xo sungula ndzi nga lava ku tiva ku u titwe njhani loko a hlula eka xiendlakala xa yena xosungla xa misava hinkwayo leswi swi nga pfuna ku tiva ndlela leyi atitwaka ha yona eka ntsengo wana duma na swiphiqo leswi a langutaneke na swona xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa ku xana a nga nyika vatswari lava va nga na vana lava rhandzaka ntlangu wa ti atlilatiki switsundzuko swihi, leswi swi nga pfuna ku twisisa leswi nga pfuna swi nga va pfunaka loko valava ku kula va ri karhi va ta ngheneleriwa eka tlangu wa ti atlilatiki.

Eka n'wina varhangeri va tiko ra ka hina ndzi tsakela ku va ndzi mi nhlohlotelo leswaku miendla timhaka ta leswaku ku va ni mitlangu yo hambanahambana ya vantshwa laha emugangeni wa ka hina tanihiloko vantshwa vo tala varikarhi va tikuma va rikarhi va biwa hixivundza swi va endla leswaku vatikuma va ri karhi van'wa mabyalwa va vatirhisi swidzidziharisi leswi swi onhaka vumundzuku bya vona loko ku endliwa mitlangu ya vatswari laha tikweni swi ta endla leswaku vatswa va nga kumi nkarhi wa ku ya n'wa byala kumbe ku hleketa ku tinghenilerisa eka mhaka ya ku tirhisa swidzidziharisi.

Mitlangu yi na nkoka swinene eka nhluvuko wa miehleketo ya vana va xikolo ku hlaya ku tlanga mitlangu ya nkoka na ku hlanganyela eka ti-game swipfuna vana ku dyondza ku anakanya hi vuenti ku lulamisa swiphiqo ni ku endla swiboho hi ku hatlisa, mitlangu yi tlhela yi pfuna vana ku dyondza ku tirhisana na van'wani na ku va va tshembeka.

Ina, swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi pfuna swinene ku hlula ku avana ni ku ka ku nga twananiwi exikarhi ka vanhu va matiko yo hambanahambana hi xikombiso loko Afrika-Dzonga yi hlengeletile world cup ya twenty ten vanhu vo huma etikweni hinkwaro ni matiko man'wana va hlanganile hi kurhula va khomana va tsaka endhawu yin'we va tlhela va va seketelana.

Switirhisiwa swa ntlangu wa bolo ya milenge eswikolweni swi katsa swilo swo fana na bolo ya milenge, ti-cone, ti ta mitlangu makatelo mavanti na ti-whistle ta vulawuri switirhisiwa leswi swi pfuna leswaku vana va kota ku tirhisa vutivi bya vona hi ndlela yo antswa loko va ri le mitlangwini naswona swi endla leswaku ntlangu wu famba hi rirhandzu ni ririmi ra milawu.

Eka ndhawu leyi ndzi yi tivaka laha vanhu va ti ololaka kona mali leyi hakeriwaka a yi enerisi hinkwavo hikuva a yi fambisani na switirhisiwa leswi tirhisiwaka ni nkoka wa ntirho lowu endliwaka, vanhu van'wanyana va dya nkarhi wo tlula thirty wa timinete va tshamele ku tirhisa switirhisiwa leswi nga riki swa nkoka swinene kumbe leswi nga onha leswi onhakaka leswi swi endla leswaku ku pfumala ku eneriseka eka lava hakelaka hi ntshembo wa ku va ni ntlangu, rihanyo lerinene ni ndzavisiso wa miri.

Switirhisiwa swa nkoka eka mitlangu ya le swikolweni swi katsa swilo leswi endlaka leswaku vana va kota ku tlanga, ku dyondza ni ku tshama va sirhelelekile leswi swi katsa bolo ku nga ya milenge, ya xandla, net ball ku pfuna eka mitlangu yo hambanahambana, xa vumbirhi ti-cone-i na ti-marker ku, xa vunharhu ti xa vumune swivandzani swa mitlangu, xa vutlhanu i swipyiriri leswi lawulaka kumbe swi nga vulawuri eka ku kongomisa ntlangu.

Ina, ku na mintlhontlho yo karhi loko ku cincana mindhavuko hi nkarhi wa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava leswi swiendlakalo swi hlanganisa vanhu vo huma ematikweni yo hambanahambana swi nga vanga ku ka ku nga twisisaniwi exikarhi ka vanhu hi vutomi, mavulavulelo ni ni mikuva. Xikombiso xa mintlhontlho hileswaku van'wana va nga ha vona ku tikhoma ka van'wana ku ri ku tshikelela ka mfumo wa vona kumbe va twa onge va sindzisiwa ku va va amukela matikhomelo ya vanhu van'wanyana lama nga fambelaneki na ya vona.

Vuyelo lebyi byi byi nga kahle byi katsa ndhawu yo aka ntirho wo karhi wo leha swiendlakalo leswi swi tlhela swi vangela ku tumbuluxiwa ka mintirho exikarhi ka ku aka, ku lawula ndhawu ni ku ni ntirho wa van'wamabindzu lavatsongo, xa vumbirhi ku kula ka mindzawulo minkarhi yo fana ni Word cup twenty ten yi vangile ku tlakuka ka mindzawulo ya timali hikokwalaho ka vanhu vo huma etikweni ni ku xava ka vaendzi, xa vunharhu ku xiximiwa ka tiko swi tlakusa ndhuma ya tiko emisaveni hinkwayo leswi endlaka leswaku ku va ni ku rhurhela ka vatirhi, vaendzi na vatirhi va swa timali.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports leti ti tivekaka ngopfu i yo sungula YouTube gaming yi pfumelela ku hlalela mitlangu ya eSports live na ku vona tivhidiyo ta le ndzhaku, yi kombisa ti-tournament-e letikulu, xa vumbirhi i Facebook gaming leyi yi ku nyika nkarhi wo hlalela mitlangu ya live naswona u va u ri karhi u kota ku hlanganyela hi ku tirhisa ti-comment.

Swi na mbuyelo swinene ku tiolola miri, hikuva swi endla leswaku miri wu va wu hlayisekile swi tlhela swi endla leswaku miri wu tshama u tsakile hikuva rihanyo ra antswiseka. Ku hamba ni tiolola swi pfuna ku olovisa ku famba ka ntshungu wa moya ni ntshungu wa ntshungu wa ntshungu, ku tiyisisa matimba ya miri ni nkoka, ni ku koka mavabyi lama ringanaka.

Xihoxo lexi ndzi nga tshama ndzi xi endla loko ndzi ri karhi ndzi dyondza ntirho wa mina wo ti tsakisa, ku nga ku swi kota ku tsala tindzimana ta matsalwa ni ku vulavula hi vuenti, i ku tlhela ndzi tsandzeka ku ti karhatela ku tirhisa nkarhi wun'wana ku dyondza mikombiso leyintshwa. Leswi ndzi swi dyondzeke eka wona hileswaku ntirho wun'wana na wun'wana lowu u wu rhandzaka wu lava nkarhi, ku hisekela, ku tinyiketela ni ku tiendlela swikongomelo.

Ndzi tsundzuka nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vanhu lavantshwa loko hi ri eka ntirho wa ntlawa wo ti tsakisa ku nga ku tirhisa nkarhi hi ku dzula, hi tlhela hi tirhisa nkarhi wo hlaya tibuku ta Xitsonga hi xipano xa vantshwa. A ku ri nkarhi wo tsakisa hikuva hi dyondzile hi van'wana, hi hlanganile hi tlhela hi dyondza ku tirhisana tanihi ntlawa. Vanhu lavantshwa lava ndzi hlanganeke na vona a va huma ematikweni yo hambanahambana ya le Afrika-Dzonga, naswona leswi swi ndzi pfune ku kula hi mianakanyo, ku tshembeka ni ku tiva nkoka wa ku yingisela ni ku kombisa xichavo. Leswi ndzi swi dyondzeke leswaku ntirho wa ntlawa wa tsakisa swinene.

E-e ndzi nga ka ndzi nga pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete, hikuva ku hava ku tshembeka ka vanhu va le ka inthanete a swi olovi ku tiva leswaku munhu loyi u vulavulaka na yena i mani hakunene. Xa vumbirhi i khombo ra ku dlawa kumbe ku tekeriwa. Xa vunharhu i ku sirhelela n'wana, mutswari u ni vutihlamuleri byo sirhelela n'wana a ha ri karhi a kula leswaku a hanya a sirhelelekile ni ku dyondza hi ndlela leyi nga na xiboho.

Nkarhi wo tsakisa lowu ndzi nga endla ntirho wa mina wo tihungasa ni vanghana va mina, hi loko hi hlengeletanile ekaya leswaku hi endla xikombiso xa tinsimu ta Xitsonga. Hi vone swi antswa ku tirhisa nkarhi wa muganga ku kombisa vutumbuluxi bya hina hi ku tsala ni ku yimbelela tinsimu. A ku ri nkarhi wo saseka hikuva a hi seketelana, hi dyondzisana naswona hi tsakela ntirho lowu hi wu endlaka. Van'wana va vile va yimbelela van'wana va dzunisa hi swichayachayani, naswona van'wana a va ri karhi va humelela hi ku hleketa tinsimu ta vona.

Mina ndzi tsakela mintirho yo titsakisa ya ntlawa hikuva yi ndzi nyika nkarhi wo tihungasa hi ri karhi hi hlangana ni van'wana, ku fana na vanghana kumbe ndyangu. Mintirho ya ntlawa yi dyondzisa ku tirhisana, ku tshembana, ku yingiselana na ku seketelana. Swi tlhela swi pfuna ku aka vuxaka lebyi tiyeke ni ku va ni xivonele lexi antsweke xa vutomi. Leswi swi endla leswaku nkarhi lowu ndzi wu endlaka mintirho yo tani wu va na nkoka lowu nga na ntsako naswona wu ndzi pfuna ku tlhela ndzi tshama ndzi tshembekile ni ku va ni munhu loyi a rhandzaka ku tirha ni van'wana.

Loko ntirho wa swiendlakalo swo hungasa leswi ndzi swi tsakelaka a swo yirisiwa, ndzi ta swi siva hi mintirho yin'wana leyi endlaka leswaku ndzi tshama ndzi tsakile ni ku hungasa naswona yi nga laveki swilo swo tala. Leswi swi nga katsa ku hlaya tibuku ta Xitsonga kumbe tinsimu ta moya, ku tsala swiviko kumbe ndzavisiso lowutsongo, ku yingisela tinsimu kumbe ku endla vutiolori byo olova endlwini.

Ndzi rhandza ku hlela nkarhi wa ntirho wa mina wo tihungasa, hikuva sweswo swi ndzi pfuna leswaku ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi lawula vutomi bya mina kahle. Loko ndzi nga hleli swi endla leswaku ndzi nga kumi nkarhi hikuva mintirho ya siku ni swikarhati swa vutomi swi nga tala. Ku hlela nkarhi wa ku tihungasa swipfuna ku hungasa mbilu, ku hunguteka ka khombo ra ku ti karhata ngopfu ni ku endla leswaku ndzi kota ku tsakela vutomi hi ndlela leyi ringaneke exikarhi ka ntirho ni ku ti hungasa.